Ditlamelano tse lefapha le tshwanetseng go di dira ke go aga madulo kgotsa mafapha ao a tla tlhokomelang bagodi, ba be tlase ga baoki ba ba nang le tsebo ya tlhokomelo. Gape go be le baoki ba tla kgonang go tsamaya metse le metse ba thuse bagodi le ka melemo e ba tla be ba e tlhoka, ka gobane bontsi ba bagodi ba na le malwetse a a fapa-fapaneng. Ba tlhoka go ba tlase ga baoki, ba tlhoka go ba tlase ga motho a ka kgonang go ba tlhokomela, matsatsi le matsatsi.

Dingwe tsa dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong ke gore motsofe o tshwanetse go tlhokomelwa ke e mongwe wa lelapa. Fa go se jwalo go ya ka setso ke bopelompe. Mme boammaaruri bona ke gore motsofe tshwanetse a be tlase ga tlhokomelo go sa kgathalesege gore ke mang ya mo tlhokometseng.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di utlwisa maikutlo a ba bangata botlhoko ka gonne bongata ba batho ga ba sa latelela setso malebana le go tsofala le go tlhokomela batsofe. Bongata ba batsofe ba isiwa kwa mafelong a tlhokomelo.

Lelapa le setšhaba di na le seabe mo batsofeng ka go gatelela maikutlo a bone, ka go gatelela seo bone ba se naganang, seo bone ba batlang go se etsa ka matshelo a bona. Ba ba nkela boikgethelo ka matshelo a bona.

Mo tikologong ya ka ditirelo tse di tlamelwang bagodi ke go ba thusa ka tšhelete ya grant-e gape ke go ba thusa gore ba ja dijo tse di siametseng mmele ya bona. Gape go na le tulo e ba tshwanetseng gore haebeng go na le o sa kgoneng go tlhokomelwa o tla ya ko yone tulong eo, e le tulo ya mmuso a dule teng a thusiwe ka sengwe le sengwe se a tla ba se tlhoka.

Ga gona mafelo a mantsi thata a ke a itseng empa lefelo le ke le itseng ke South African Veterinary Foundation. Ba tlhokomela bagodi le ka fa lapeng gape ba thusa ka ga tlhokomelo ka ga tsa botshelo jwa gagwe, ba eletsa tlhoko gape ba setšhaba, ba thusa ka tsa dijo, ba tlhokomela le legae.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e ba ama thata gore ba tle ba kgone go tlhokomelega, ba kgone go reka tsa go ja, ba kgone le go ithekela tsa go tlhapa, ba tlhokomele gape le mo malapeng mo ba dulang teng.

Go ka ba bonolo ga go ka dirwa petition-e, go saeniwe petition-e e isiwe ko pusong. Gore puso a kgone go bona gore ke bongata bo bo kanakang ba batho ba tla dumelanang le phenšhene ya go tlhokomela batsofe ka yona tsela eo. Mmuso o tla kgona go amogela go dumelelana le diphetišene e tla ba e kentswe ke setšhaba. Go tlhagisa me mmono e fapa-fapaganeng empa e be me mmono e dumelanang le tlhokomelo ya batsofe mo setšhabeng.

Malapa ga a lekane le ditlhoko tsa malapa ga di lekane. Tšhelete ya phenšhene ko malapeng a mangwe ya ama ka tsela e e nepagetseng. Ba kgona gore ka yona tšhelete eo ya phenšena ba kgone go reka ditlhoko tsa bona le go thusa mo malapeng. Ba bangwe tšhelete eo ya phenšena e tsoga e le nyenyana e sa kgone gore e ka thusa le mo lapeng, e sa kgone gape le go ba fepa teng mo lapeng.